Tsa dipuo e tla dira gore dikgwebo, maeto le dikamano tsa boditšhabatšhaba di nne bonolo le dikhutshwane. Le fa go ntse jalo ba fetoledi ba batho ba sa ntse ba tlhokega segolobogolo mo ditirong tse di tlhokang bokgoni tlhaloganyo ya setso le go lebelela maikutlo a a fitlhileng mo puong.

Molao wa expropriation, puso e amogetse molao o latelang go tsaya lefatshe ntle le puseletso. Se se bakile ketsaetsego mo bagwebing le mafatshe a a kwa ntle. US Tarrif, Amerika e tsaya a a kwa godimo mo tsa Aforika Borwa. Jaaka le dikoloi se se ka ama kgwebo le ditiro tswalelo ya , factory ya Jeep-e e tswalwa ka ntlha ya ditshenyegelo tse di kwa godimo le mathata a motlakase go lebeletswe go latlhegelwa ke mmereko e mentsi.

Wi-Fi e botlhokwa mo matshelong a rona ka gonne e re thusa go ithuta go dira le go buisana ka bonako. Le fa motlakase o kgaotswe Wi-Fi e tshwanetse go tswelela pele go bereka ka gonne e dira gore baithuti le babereki ba dire ba tswelele go ithuta le go dira ditiro. E re fa kitsiso ya tshoganyetso, e tshegetsa dikgwebo le puisano ya botlhokwa ka jalo go tlhokega back up power ya Wi-Fi gore re se ke ra kgaolwa mo lefatsheng la thekenoloji.

Fa tsala ya me a le kwa toropong a batla go tsena mo App-o ya Bolt-e nka mo rotloetsa gore a tshube mobile data kgotsa a kope Wi-Fi, morago a tlhope mofuta wa leeto le a tlileng go le tsaya a be a tsenya le lefelo le a yang kwa go lona, morago a totobetse confirm ride. Mme fa a sa kgona go dira jalo a tseye screenshot-e a be a romela kwa customer support-e ya Bolt, seo ke tla tshepa gore se tla thusa tsala ya me go kry-a Bolt.

Ke letsetsa seteišene sa seromamowa sa selegae ka gonne se bua ka diphetogo kgotsa dikgang tsa mo motseng. Nka ba letsetsa fa go na le mathata jaaka kgaogo ya motlakase le metsi, nka ba kry-a gape mo mogaleng wa bone o ba o anamisitseng mo di phasalatseng tsa bone kgotsa nka ba kry-a mo WhatsApp ya bona. Ke dumela gore ke na le tšhono ya go fitlhelela ba bangwe ka bone.

Goreng batho ba dira botlhale jwa maitirelo, go dira tshweetso tse di botlhale, go fokotsa diphoso, go tlhabolola botshelo? Ditlamorago tse di molemo, thuto e e oketsegileng, tlhagafalo mo dipatlisisong, tlhagiso ya ditlhomamiso tse di siameng. Ditlamorago tse di sa siamang, go tlhaela ga boitshwaro tiro e ka tsaya mananeo a batho go ikaega thata mo thekenolojing.

Fa re batla dipatlisiso di rarabolole mathata a setšhaba, barutwana ba tshwanetse go rutwa ka go ikamanya le setso ditshweetso tse ba di di tla nna tse di tlwaelegileng, tse di nang le tlotlo le tse di nang le phelelo ya nnete.

Nka mmotsa ke re, ke eng se o se akantseng pele ga o ka rolaganya thulaganyo ya gago? O kgona jang go tsaya maikutlo a bareetsi o a fetola mmino kgotsa thuto? Ke sephiri sefe se se dirang gore bareetsi ba rate thulaganyo ya gago? Thulaganyo ya gago e farologana jang le tse dingwe mo seyalemoweng? Ke eng se o se ithutileng mo bareetsing se se go thusitseng go gola mo tirong?